Hikuva va lavaku ku hakeriwa mali va kota ku kuma mali yo va hakela vatirhikuloni va vona va endla mali hi swona i bindzu.

Loko khadi ra xikweleti u nga ri tirhisi a wu hakeli lembe na lembe naswona ri nge pfariwi.

Loko ku ri u lombile mali swi lava u yi tlherisela hambi ro pfariwa khadi swi lava u hakela xikweleti lexi u nga xi endla.

Ina mali ya hambana hi ku ya hi khadi ra xikweleti hikuva u kuma ku un'wana u lombe mali yo tala mali leyi ku fanele a yi hakela yi ta va yi tele lweyi a nga loyi a nga lomba mali leyi tsanana na yena u ta hakela leyi tsanana.

Mimpfuno ya ku teka khadi ra xikweleti i ku u nga kota ku u teka mali u aka yindlu kumbe u teka mali u xava movha kumbe u teka mali u sungula bindzu.

Ku fanele u langutisa ku u hola mali ya kahle entirhweni laha u tirhaka kona u tirha ntirho lowunene naswona u ta swi kota ku hakela.

Makhadi ya xikweleti ma tirha hi ndlela leyi loko u lomba mali va ku nyika n'hweti na n'hweti kumbe lembe na lembe ku na mali leyi u fane u yi hakela u hakela mali u hakela mali leyi u nga yi lomba u tlhela u hakela na ntswalo wa yona loko u tlurisa tin'hweti kumbe lembe u nga hakeli va engetela mali.

Lexi lawulaka i muholo wa wena lowu u wu holaka entirhweni kumbe ka bindzu leri u ri u ri endlaka hi wona lowu nga ta ku lawula ku ri ku fanele u hakela mali muni naswona u nga teka mali muni swi ya hi na hi mali leyi u nga yi teka.

Loko u nga swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti loko ku u u u teke mali u lava ku xava movha va bangi va ta va ta yi teka movha loko ku u teke mali u lava ku xava yindlu na yindlu va yi teka.

Tsalwa ro komba ku u banga na banga yi ya ya ya ya le ka Afrika kumbe Afrika-Dzonga tsalwa ro komba ku u tirha kwini tsalwa ro komba ku u hola mali muni na tsalwa ro komba ku u tshama kwini.

Munghana ndzi lava khadi leri ra credit ku ni kota ku ni kota ku xava yindlu ni lava ku ni xava yindlu ku na mina ni ta sungula wa mina ndyangu khadi leri ri ta ni pfuna hi ku a ni swi koti ku ni nga xava yindlu sweswi ni lava ku kota ku ni xava yindlu ni xava na movha ni ta tshama na vatswari va mina.

Switirhisiwa swa ku tlula swa ku tlula mpimo ka mali swo fana na yindlu kumbe movha swi tirha hi ndlela leyi loko u kuma ku mali leyi nga le ka credit yitsongo movha wa durha va ni xavisela movha liya me ni ta hakela mali yo tala.

Va yi vitanaka ku i interest i ti-interest mali yeleyo.

I ku ni ta kota ku ni veka mali leyi yi nga ta tlhela yi ni pfuna nkarhi rin'wani ra masiku hi ku a wu nge tshami na mali ephakithini kumbe endlwini u nga yi tirhisa vusopfa so loko u yi vekile ebangini ya wena leyi u yi tshembaka wa swi kota no loko u humeleriwe hi khombo ra masiku u ya u ya yi teka u kota ku yi tirhisa.

Ni nga xi tsundzuxa ku pfula bangi ya Capitec hi ku hi yona leyi nga na ti-interest titsongo na loko u ya u ya humesa mali eka ATM a yi talanga mali leyi va yi lavaka.

U fanele ku va na passport ya wena hikuva u ta va u kha u huma eka tiko rimbe naswona ku laveka papila leri vulaka ku u amukeriwile va pfumela ku u nga ya u ya bangi va ngo yi i affidavit.

ku tiva ku yi tirha njhani yona overdraft ni nga lava ku tiva ku yi tirha njhani yona overdraft naswona loko ni ya hakela ni hakela njhani.

Kokwani ku fanerile ku ku va na mali yo karhi ekhadini ra wena fifty rand kumbe hundred rand yo khoma khadi na loko u pfula khadi ku fane ku va ku ri na mali yo karhi hi ku loko va ku hoxela ku nga sali nchumu a khadini ra wena.

U fanerile ku pfula akhawunti ya bank u ta kota ku u saver mali rin'wani ra mundzuku yi ta ku pfuna na loko u ri ku tirheni va kota ku ku va ku hoxela mali kona.

U fanele a va na maphepha phepha ra lana a tshama koho ndhawu leyi a tshama koho vutivi byo komba ku i munhu wa ka tiko rihi.

U fanerile ku yi pfala akhawunti ya wena loko u nga ha yi tirhisi hikuva yi ta va na ti-overdraft u fanele ku u yi pfala loko u nga ha yi tirhisi yi nga ku hlupha ra n'wana ra masiku u nga tikuma u kha u kolota.

I ku ri mali leyo yi ta va pfuna eka nkarhi lowu taka loko va yi hlayisa hi ku u nge tshami u swi tiva ku khombo ri ta rini khombo ri ta nkarhi wun'wana na wun'wana.

Fixed deposit i mali leyi u kotaka ku u yi veka ivi u ta ya u ya yi humesa ka nkarhi wo karhi lowu nga ta va mi twanane na wona na banga.

Ni twa ku vava ngopfu hi ku mali loko ni va ni yi vekini ni va ni yi pimisele ku na swi tiva ku ni ta ni ta endla yini hi yona se loko ni ya ni ya yi humesa ni kuma ku a ya ha ringananga na mapimelo lawa a ni wa vekini ni twa swi nga ni khomi kahle.

Eka Capitec loko u pfala bangi u ya kona ndzeni u ya va hlamusela ku u la ku yi pfala ende u yi pfala hi xivangelo xihi banga leti tin'wani hi to ni ka ni nga ti tiveki ni tirhisa Capitec.

Ku tirhisa bangi eka selufoni swi pfuna hi ku u kota ku hoxela munhu mali u ri kule u kota ku xava airtime u kota na ku xava gezi kona.

Ina ni vona swi ri leswinene hikuva u va u nga swi tivi ku i mani lwa nga ta khoma foni ya wena kumbe loko u kha u tlhavetela foni i mani a nga le ku ku voneni.

Byi kona a byi kona byi kona hikuva u kota ku vona mali ya wena ku u yi tirhisa yini naswona yi le kwini a byi kona hikuva loko va ku khoma matsotsi va ku tekela foni va lava ku nghena eka eka banga ya wena la fonini ivi va ku yivela mali.

Manana ni kombela mi nga khanseli insurance ya n'wina kumbe medical aid ya n'wina hi ku i ta mi pfuna leswi mi ya ka kaya mi ya ku ti tshameleni ku na masiku la mi nga ta kuma ku ma vabya mi ta kota ku yi tirhisa mi kota ku mi ya xibedhlele kumbe mi ya ka dokodela mi ya kuma ku pfuneka.

Ina u fanele ku va pfuneta ku hakela ngopfungopfu lava u kumaka ku a vatirhela mfumo kumbe vatirhela mfumo nakona se vakhalabyini.

I nawu wa kahle hi ku hi rin'wana ra masiku loko u kuma ku muchayeri u endle accident ya movha u kota ku n'wi pfuna insurance wu hakelela movha wu tlhe wu n'wu pfuna na yena.

I vuhlamuleri bya muthori ku nyikela mali ya UIF naswona i vuhlamuleri bya mutirhi ku veka mali.

U fanelele ku ya ka department of labour a ya a ya report-a muthori wa yena ku kota ku va kota ku n'wi endlela mali ya UIF.

Nkoka wa munhu a ti pfulela bangi wa yena i ku a kota ku a ti vekela mali ya yena va masiku yi kota ku n'wi pfuna na loko a kuma ntirho ku va n'wu hoxela va n'wu holela a ntirhweni a kota ku kuma mali ya yena hi yona bangi.

Ku na papila leri a ri kumaka ku ri vulaka ku u pfulile akhawunti ivi ku na banga leyi ya le ka inthanete kumbe ya le ka foni ya ku komba.

Ti koka mali yo karhi hikuva mi va mi nga twanananga ku u ta hatla u yi humesa u va u hatle u yi humesa hikokwalaho swi endlaka ku banga yi koka mali.

Hi ku nkarhi wo tala vanhu a va swi koti ku veka mali se loko yi ku ri va va ri ku va hoxelani mali yi ya ka fixed akhawunti yi kokiwa kunene swi va swi .

Ku fanele a va na papila leri komba ku u huma eka ndhawu yi naswona papila ra ku komba ku u na malembe mangani.